Ke nahana hore thibelehi tsa pelehi tsa sekgowa ke tsona tse re se re di tlwaetse hona jwale. Ka hobane ke tsona tse ne di tsebuwa le mehleng ya kgale mme tsena tsa setso ha se kgale di qeta ho fihla.

Ke nahana hore ke ka jwetsa nkgono kapa ntatemoholo hore ke ka se kgone ke mo jwetse ka tsela e lokileng ya ho bua le motho o moholo. Hore ke ka se kgone mme ke tatile, ke tatetse mosebetsing.

Eya kea le tshehetsa ka hobane ke ntho e lokileng mme e tla thusa bana le hore ba tsebe haholo ka tsena tsa tsa temo. Mme le hore ha ba na le mathata, ba ka kgona hore ba kgone ho itemela ha ba le mahaeng a bona mme ha ba hloka dijo.

Ke bona e se ntho eo ba e nkeletseng kelello mme ke bona ba sa sebedise di tshebelletso tsa thero ya malapa tleleniking. Ka hobane ke bona batho ba dulang haholo ba na le bana ba bangata, mme ntse ba tswela pele ba etsa bana ba bangata hodima bana ba bangata.

Ke nahana hore batho ba lefapha ntho eo ba ka e etsang ke hore ba kopane mme ba kopantshe dihlooho ka hore taba ena ba tlo e etsa jwang. Ke nahana haholoholo ha ho ka etsuwa dikopano ng moo ba tlo buang. Ba thole taba ya hore ba tlo kgona jwang ho fedisa taba taba ena ya meriana e sa tsebeng hore e entswe ka eng jwalo jwalo.

Ke tlo bua le yena ka tsela e nepahetseng mme a seke a ikutlwa ekare ke bua le yena hampe. Mme ke bue le yena ke thobile maikutlo. Hore a seke a phahamisa maikutlo le ena hobane batho ba jwalo ba na le ntho eo ya hore ba phamise maikutlo.

Nna ha ke ya ka ka latella ntho tse ntse di etsahala ka tlung. Mme ke ile ka bona e le ntho e lokileng ya hore ke itjhebelle dibuka mme ke tsebe ho tswella pele bophelong. Hore ntho e ntse etsahala ka tlung e se ke kebe ya etsahala le ho nna.

Ntho e ntshositseng haholo ke hore batho ba ne ba le bangata. Mme hoya ka hore batho ba ntse ba le bangata jwalo, ke bone batho ba bang ba ntse ba dutse ka maqeba a tswang madi. Mme le yona ntho e ntshositseng haholo hobane maqeba a batho ba bang a tshosa haholo.

Ho bohlokwa haholo malome hore o ye clinic-ing ho ya thola thuso, ka hobane lefu lena le tlo qetelletse le o bolaile. Mme ha o ka ya clinic-ing o tla thola thuso eo oe hlokang. Mme o loke, o kgutlele maemong a hao hape.

Ke nahana hore bo nkgono ha ba ka etsetswa di alarm mo difounung tsena tsa bona. Mme ba tsebe hore ho founu ena e kalla ke nako ya hore ba nwe dipidisi tsa bona. Mme ba nke meriana ya bona, ke yona ntho e ke e nahanang.

Ke mo jwetsa hore a tlohelle ntho eo a batlang ho itshasa ka yona mahlong, ka hobane ha a tsebe le hore di ntho tse entsweng ka moo ke eng. Mme ha tsebe le hore di tlo mo etsa eng, mme e se e leng ntho ng e sa lokang. Ketla, mo jwetsa hore a ye moo ho rekiswang di ntho tsa sefahleho tse loketseng sefahleho. Tse ileng tsa test-wa ke makgowa.

Ke tla mo jwetsa hore ntho ae etsang ke ntho e lokileng ka hobane ke yena a tsebang metsamao ya hae. Mme ha a nahana hore ho thibela pelehi ke ntho e lokileng. Ke mo kgothaletsa ho yena hore a etse.

Ke nahana hore meriana ena e hothweng e fokotsa ka pele ha ke bone e le ntho e ke nahanang hore e fokotsa ka pele, ka tsela eo ya hore o tlo nka beke fela a ebe mmele wa hao o so o fokotsehile. Nahana ho no ho thwe bekeng e fetileng o ne o le mokana ka kajeko lena o so le mokana nyana.

Ke nahana hore ke nka potlakisetsa bana ba kulang haholo, mme be ke bonang hore maqeba a bona ke ona a leng maholo haholo. Ene ba hloka hore ba thole thuso ka pelenyana.

Ke ile ka ya ngakeng mme ka lo thola thuso eo ke e batlang. Ke nwele meriana ya ka kaofela ka tatellano e be e elo fela. Mme ke qeteletse ke lokile, ke kgutletse maemong a ka.

Hore meriana ena ke ka e nka e pata moo ho tsebang nna ke le mong. Haholo holo ke nahana hore e ka bolokeha ha e kentse ka diaparong tsa ka. Hobane ha hona motho a tla beng a tsamaela hona moo.

Ho molemo hore o ye sepetleleng se seholo hobane ke moo o tlo tholang thuso eo o e hlokang. O tlo e tholang ka pelenyana. E tlo etsang hore o kgone o kgutle o le hantle, o kgutletse maemong a hao.

Le leng fela letshwao leo ke le tsebang leo e leng la kgatello e phahameng ya madi, e leng hatella ya maikutlo. Haholo holo ke tseba e le yona.

Ntho tseo ke di ratang haholo ka sepetlele sa poraefete ke hore dijo tsa teng di monate. Mme tse ding tsa tsona ha se tseo ke tlwaetseng ho di ja ka tlung. Mme hape ntho e ke ratang ke ka mokgwa oo ba o hlokomelang ka teng manese a moo. Ha o batla ntho fela, ho na le nthonyana eo o tobetsa moo o thole thuso ka pelenyana.

Ntho e le tshwanetseng hore le e hlokomelle ho le isa bana thabeng ke hore le tsebe hore mosuwe wa bona ke mang, mme le ngaka e leng ho ba alafa thabeng moo. Ke nahana hore ke ntho tseo o ka di hlokomelang ha o nahana ho isa ngwana hao thabeng.

Ke nahana hore bana ho tshwanetse hore ba je dijo tse matlafatsang hore ba dule ba le malala laotswe ka mehla le matsatsi. Hore ba se ke ba thola tsona di ntho tse tse sa lokang hore di ba kene mmeleng. Ke ka hoo, ba dulang ba tshwanetse ho ja dijo tse matlafetseng hore ba seke ba kula ka pelenyana.

Di kankere di fapafapane lefatsheng mona, mme ha o na le kankere, ho loketse hore o ye sepetleleng se haufinyana. Mme o tla thola thuso ya hore o etse jwang hore o kgone hore o be beterenyana.

Ke nahana hore meriana e fela ka pele di petleleng, ka hobane batho ba dula ba kula mme ba dula ba ya di clinic-ing. Taba ya hore ho dipidisi di fedile ke taba e bohloko haholo ka hobane batho ba kula le ho feta.

Ke nahana hore ntho ena e baka ka hore dijo tseo ba tloha ba sa di batle mme ba sa di rate. Ke ka ho bo ba batlang hore ebe bona ba ithekelang dijo tsa bona.

Ke nahana hore ke ka e tsamaisa ka isa ho ba baholo, mme ka ba jwetsa hore hona le batho ba rekisang meriana e le taba e sa lokang. Ka hobane ha e le sepetleleng sa mmuso, re tshwanetse hore re fumane mahala.

Dikankere tseo re nang le tsona di ngata haholo, mme ho na le bo kankere ya letswele. Kankere ya kelello di ngata di fapane, mme le tsona di na le meriana e fapaneng ya hore o di alafe.

Batho ba neng ba quarantine-ile bane ba dula ba borehole, mme ho sena ntho e ka ba etsang hore ba be.

Ke nahana hore ke ka jwetsa mmuso hore ke ka se kgone. Ka hobane le tsona di clinic tsena tsa mona di ntse di hloka motho a ka tshwanang le nna, hore re fedise taba ya hore batho ba hlokahale.

Batswadi ha re bueng ka hore hobaneng dikolo di file bana di contraceptives empa di sa bua le rona pele. Ho tshwanetse hore re kopanye dihlooho, mme re ile ho bua le sekolo hore ba ka se etse di ntho tseo ba di ratang ka bana ba rona. Ba sa bue le batswadi pele.

Ke nahana hore batho haholo ha ba ka lebella taba ena ka leihlo le leng. La hore meriana ya setso e sebediswe ka nako eo ho thweng ya se ya sekgowa ha ya ka ya ba thusa. Ke nahana ke tsela eo e ka sebetsang ka yona.

Ke nahana hore ke tsa maemo a kgotsofatsang ka hobane ntho enngwe le enngwe e o e batlang wa e thola. Mme le ha ho na le di ntho tseo o batlang ho tsebisisa haholo ka tsona, o thola thuso. Ho na le batho ba dulang ba o jwetse ka ntho tseo o batlang ho tseba ka tsona.